Letlole la inšorense ya batlhokatiro le botlhokwa thata mo go sireletseng badiri ba dipolase ka go thusa ga madi ka nako ya botlhokatiro, bolwetse, ya pelego, go amogelwa kgotsa fa go ka nna le loso lwa mo UIF e neela badiri ba ba latlhegetsweng ke ditiro tsa bone thuso ya madi ka nako .

Baithuti ba ba ka dirisa kitso ya selegae go tlhama tharabololo tsa boitshimololedi ka go kopanya ditiro tsa setso ka go tlotla boswa jwa setso, go amogela botlhokwa jwa setso jwa kitso ya selegae mo tharabololo ya ditharabololo tsa temothuo, go godisa tirisanommogo, go dira le baagi ba naga eo.

Mananeo a a tshegetsang basadi le bašwa mo temothuong a ka nna le seabe mo go maatlafatsa teng a ikonomi le go fokotsa lehuma. Basadi le bašwa ba ka tlisa dipolelo le dikakanyo tse dišwa mo temothuong. Go nna le seabe mo mekgweng e e tswelelang pele le e e nang le boitshimololedi.

Go godisa dikgogo mo jarateng ya gago e e kwa morago e ka nna maitemogelo a a monate le a a duelang mme netefatsa gore tulo e dikgogo tsa gago di ka nnang teng di phepa le hydration. Go tlamela ka ke dijo tse di lekaneng mme o netefatse gore o kgona go bona metsi a a phepa ka dinako tsotlhe tsa boitekanelo, tlhatlhoba dikgogo tsa gago ka metlha go bona matshwao a bolwetse kgotsa kgatelelo ya mogopolo fana ka kgobo e e babalesegileng.

Diyunibesithi di ka kwala le go boloka kitso ya temothuo e e tlwaelegileng ka dipatlisiso, dipotsolotso le diporojeke tsa . Di-university di ka dirisana le baagi ba selegae go dira dipatlisiso ka ga mekgwa ya setso ya go rotloetsa go rotloetsa go tlhama mmogo ga kitso le maiteko a a eteletseng pele ke baagi.

Merafe e mentsi ya setso e roba dimela ka go ya ka medikologo ya paka go netefatsa gore dimela di kwa setheong sa tsona le bontsi jwa tsone. Gantsi batho ba ba kokoanyang dimela tsa setho ba ela tlhoko ditshupo tse di rileng tse di jaaka diphetogo tsa mmala wa sejalo, phopholego kgotsa monkgo, go bona gore ke nako e e siameng ya go kotula. Batho ba ba kokoanyang setso gantsi ba latela di porotokolo tse di rileng tse di jaaka go dira dithapelo kgotsa go dira go bontsha.

Balemirui ba ka netefatsa gore badiri ba le bantsi ba katisiwa ka mekgwa ya tiriso ya dipolase ka go naya badiri katiso e e dirwang ka diatla go ba letla go ithuta ka go dira le go amogela kaelo go tswa mo badiri ba ba nang le maitemogelo. Rulaganya dithutano le diseminara ka ditlhogo tse di rileng jaaka taolo ya dijwalo, tshomarelo ya mmu le tirisano ya didiriswa.

Tirisanommogo gareng ga badiri le bathapi ke kamano ya tirisanommogo mo makokong ka bobedi a a dirang mmogo go fitlhela maikaelelo a a tshwanang le dipoelo tse di kopantsweng. Badiri le bathapi ba tshwanetse.

Tiro e telele ya go dira bosigo e ka baka mathata a morethetho mme seno se dira gore go nne thata gore mmele o tlwaelane le thulaganyo e e tlwaelegileng ya go robala. Di-shift-e tsa bosigo tse di dirang ka ama thata boitekanelo jwa badiri le go robala. Ditlamorago tse dingwe tse di ka nnang teng ke tseno, bolwetse jwa pelo le methapo, mathata a tshilo ya dijo, thulaganyo ya masole a mmele e e kaonafetseng, kokeletso e e .

Matamo a na le seabe se se botlhokwa thata mo temothuong ka go tlamela ka motswedi o o ikanyegeng wa metsi go nosetsa bogolosegolo ka nako ya dipaka tsa komelelo. Matamo a boloka metsi a a feteletseng ka nako ya dipula kgotsa dipaka tsa kelelo e e kwa godimo ya metsi go letla balemirui go a fitlhelela ka paka tsa komelelo, matamo a fana ka phepelo e itsisetsweng ya metsi bakeng sa nosetso e e kgontshang balemirui go tshegetsa kgolo ya dijalo.